Iindlela ezilula zokufudusa imiphakathi esahlelwe ziinkhukhula, ziinthuthi zama-fly namkha iimbhesi.

Magadango wokobana umuntu angoni isikhathi agijimele ngemtholapilo namkhana etliniga ayokuthatha amapilisi namkha imitjhoga yakhe aqinisekise bona uyisela ngesikhathi begodu akawakhohlwa.

Angiyazi bona yini.

Iye kuphephile ukuthi abatjhayeli bama-ambulensi barhabele endaweni yesehlakalo, ingomba lapho bayofika khona kungenzeka basindise iimpilo zabantu laba ebasese nemiphefumulo.

Ikomo ziinlwani esiphila nazo emakhaya.

Awa abelaphi bendabuko abasathathelwa ehloko esikhathini sanje.

KuseMpumalanga neLimpopo.

Isihlahla esingehlisa umuntu emzimbeni sihlahla esibabako, isihlahla esibalekela ehliziyweni nanoma usisela sikukhubaza ngehliziyweni.

Ukuphahla kubikela abaphansi ngento eyenzakala kuwe namkha ukuphahla kulokha nakunento ekutshwenyako uphahlela abezimu, ngokuphahlela abezimu ngotjwala namkha ngesineyifu.

Bangafundiswa ngokuthi babhalelwe imilayezo ngama-email namkha bafowunelwe batjelwe bona i-ambulensi ibaluleke kangangani begodi ama-ambulensi athutha abaguli namkha abantu ebahlongakeleko babase eendaweni lapha mele kuthi zibase khona. Kumele zikhambe endaweni ephephileko begodu endaweni efikisa msinya.

Kungaba budisi khulu ingomba sibabantu sineenkinga ezinengi begodu umuntu nomuntu nakayokuhlolwa yinyanga kuzokuthatha isikhathi esinengi. Kanti-ke abaguli banengi ngemtholapilo nabo bafuna isizo izobabudisi khulu intweleyo.

Ingabakhuthaza ngokuthi kuhlale kunama-meeting indawo nendawo namkha i-section ne-section ikhuthaze woke umuntu wembaji bona ihlale iphephile kizo zoke iindawo lapha bakhamba khona namkha kuqinisekise bona kube nabantu ebakhamba bagada eendaweni neendaweni.

Ilutjha lamalanga la azisazingeni indaba zesintu namkha ukuphahla namkha ukwenza imisebenzi yabezimu. Athi abazakutjela ngokuthi abezimu abasekho befuthi naziza ngendabeni yesintu baberegisa iinhlahla zesintu ukujamisa iimpilo zabantu. Into nje ebayaziko kusela namkha ukuzijabulisa.

Imiphakathi iqala abantu bendabuko namkha iinyanga ngendlela enye erarako babaqala njengabantu ebathakathako namkha abantu abaloyako.

Ukuhlela umndeni kulokha wenza umndeni bona ubumbane ube yinto yinye uzwane ngaso soke isikhathi ungaqabani.

Umuntu omduna kufuze azihlolise qobe nyanga ngepilwakhe ukwenzelela bona angazitholi asebujameni obunzima.

Kumele bazivakatjhele qobe nyanga ukwenzela bona kuzoba sikhumbo sokobana umlilo uyingozi kangangani benzelele abantu bona babuyele mkhumbulo lokha nababeregisa umlilo.

Kufuze abekhona umuzi nomuzi ukwenzela bona lokha nawuvelelwe yinto into yokobana umlilo uvuthe ngendlini ukghone ukurhaba msinya ucime, kanye-ke ukwenzela bona ukghone ukusizakala.

Sihlahla sesintu esiberegiswa ziinyanga, isihlahla sokuthunyisela.

Uthola bahlangana neendlela ezinemigodigodi namkha iindlela ezinamanzi ezingakghoni ukukhambeka, iindlela ezinamatje ezizokwenzela bona ii-ambulensi igcine ingasakghoni ukukhamba kuhle ipontjelwe matayere namkha kwenzakale ingozi.

Yindlela enganamatje, enganamigodigodi namkha indlela eneskontiri ekhambeka lula namkha efikisana lula.

Nasikhuluma ngabezimu sikhuluma ngabaphansi abantu ebalalako namkha ebabhubhako abokhokho bethu nabomkhulu bethu.

Ingomba banamahloni bangakghoni ukubekezela i-line elitholwa namkha elijamiwa ngemtholapilo.

Ingomba ingasekho into esafihlekako endaweni yeSewula Afrika. Woke umuntu sekayazi bona kunomgunyathi eSewula Afrika.

I-AIDS ligcikwana elikungena lokha nawuchumana negazi lomunye umuntu, or noma yi-virus ekungena lokha nawulele nomuntu namkha amagazenu nakahlangeneko utholene nomuntu ophethwe yi-AIDS.

Awa angeze bawalandela abantu amatshwayo lawo.

Bangayifinyelela ngokuthi babeneenthuthi namkha ama-transport azobathwala babasekhona.

Kufanele uwubone ngesikhathi esingange-three months bona awukUberegeli kuhle umzimba wakho uyehla.

Amarherhetjha sihlahla sokuthunyisela, sihlahla sesintu esenziwa ziinyanga namkha woke umuntu osithengisako, sihlahla sokugayelwa, sokuwokuthela sesintu. Ungasisela namkha ungasiwothela, sihlahla esehlisa igazi elinengi emzimbeni.

Sihlahla sesintu sokupholisa umuntu esitholakala eenyangeni, isihlahla esivikela amaphupho amambi.

Ingasizakala ngokuthi umuzi nomuzi ubenefowunu esebenzisa i-airtime yamahala ukwenzelela bona iinthuthi zikghone ukutholakala msinya namkha usizakale ngokuthi indawo nendawo namkha inarha nenarha ibe neenthuthi zabo ezihlala eduze.

Angaba lisizo elikhulu khulu bangasizakala abafundi ngesikolweni bangazi ilwazi lokuthi umlilo uyingozi kangangani.

Yindima yokuthi bayakhona ukukufundisa ukuthi nawufuna uyokuphahlela abezimu kufanele bona ube nani, wazi ini, upheke ini lokha nawuyokufuna ukuphahlela abezimu.

Yinto yokobana itliniga netliniga namkha umtholapilo nomtholapilo baqatjhe umuntu oyinyanga munye ozokhona ukUberegisa iinhlahla zesintu khona lapho etliniga zihlale zikhona.

Iye ihlangano yezangameli zepilo ephasini iyayenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko ingomba iinhlahla zematliniga azisalaphi khulu, woke umuntu uyazi bona emtholapilo iinhlahla zincani.

Awa akakaneli begodu akude nalapha kuhlala khona.

Kungasiza khulu lokho begodu bangalijabulela tle, irhelebhelo.

Ingomba iyalapha begodu iyadingeka ende befuthi abantu bayithola lula ayisafihleki.

Iye kufanele urhulumende abakhele ngabutjha abantu abonakalelwe zizindlu zabo.

Awa angiboni bona bayafundiswa.

Kungenziwa bona kube neenthuthi namkha kube nee-transport ezizokghona ukuthutha iinhlahla zesintu zikhambe nazo ziyozi-deliver emitholapilo yangaphetjheya.

Usiza ukulapha igazi namkha ukulapha umzimba odiniweko.

Angaphepha ngokuthi ajamele kude nomlilo ingomba umlilo lokha nawuvuthako uvutha ngamandla begodu kuthuthumba nezinto.

Awa aziwalaphi, angivumi ingomba iinhlahla zesintu aziyilaphi ukugula okunjengema-AIDS namkha ama-HIV. Amagulo amanye adinga bona umuntu athole isihlahla sesikhuwa namkha isihlahla esitholakala emtholapilo and amanye amagulo adinga bona umuntu athole i-injection ukuze umuntu loyo azokuba rerhe.

Awa akukameli bafundiswe.

Awa akusimumuntu ofundele zokulapha iinhlahla kwaphela okufuze azithengise ayedwa.

Iye kungasiza khulu lokho kodwana nange kungaba bobaba babodwa.

Iye kulula tle.

Iye kukatelelekile khulu tle.

Kumele ifike ngokukhulu ukurhaba kokushesha.

Yindlela yokobana iinthuthi lezi zokucima umlilo zifike ziimbadlwanyana ukwenzela bona bathole umlilo ungabhebhedlhi khulu.

Sithi umuntu mele azazi indaba zakhe begodu azi ngepilo yakhe bona uvelaphi namkha uphila njani, azi bona ukhuluma njani nabantu akwazi ukuhlalisana

Ikambiso yokuphahla kulokha nawupheka utjwala besintu ukhambe uyokuphahlela abaphasi bona bakutjele ngepilo yakho namkha bakuvulele iinhlanhla bona ukhone ukuragela phambili ngepilo yakho. Namkha uphahlele abezimu, abantu bakade ebalalako abokhokho nabobamkhulu bona ipilwakho ijame bunjani.

Sihlahla sesintu esiselwako.

Iye ekukhambeni kweminyaka ezako le kuzokwenzeka.

Sisiza ngokuthi sikugeze umzimba lo woke nje, ukuthi uhlale uhlwengekile.

Umuntu uyithola lokha nakalala nomunye umuntu, umuntu womama nowobaba nabalala ndawonye bahlangana ngamagazi, lokha omunye nakanokugula alala nomunye onganakho ukugula nakuthoma kuhlangana amagazi wabo kulapha bathelelana khona namkha bafakelana khona igcikwani.

Usiza ukulapha igcikwani namkha i-virus esuka ikungenile namkha igazi elifeyila emzimbeni.

Sisiza ukulapha igcikwani eliyingozi khulu namkha sisiza ukulapha ukugula okungalaphekiko.

Umraro kungaba kukuthi iindawo zabo zisemakudelane.

Ungararululwa kukobana zibe nendawo lapha zizokufikela khona, zijame khona, kuqatjhwe ama-security azozigada.

Kungoba bayazi bona eembhedlela zemakhaya abazukuthola irhelebho elilungileko, elithe tjha. Bafuna irhelebho langaphetjheya bona bayazi bona ngaphetjheya banemitjhini la bazobahlola khona yoke indawo.

Kungaba kukuthi umuntu lokha nakadinga i-ambulensi, kufanele afowunele amapholisa. Amapholisa azokwazi ukuzobabizela i-ambulensi nofana bafowunelwe manesi, abodorhodere.

Iye, ingayiphungula imijeje emitholapilo.

Akekho umuntu omele ukuthi asolwe ngalokhu.

Ingomba iimbhedlela zikarhulumende amadorhodela wakhona namkha amanesi wakhona namele atjheje abantu, badosa iinyawo.

Ziimbhedlela lapho amadorhodere namkha amanesi aziphetheko, ukwenzela bona nawufuna irhelebho kuyokufuze bona uyokubhadela, ukhiphe imali bona bakusize, uthole imitjhoga yabo.

Kungaba kuhle khulu lokho.

Kungebanga lokobana barhabele lapha kutjha khona begodu barhabele ukuyokusiza iimpilo zabantu, lapha kuvutha khona umlilo.

Sebayazihlalela nje, balindele ama-call nofana bayakhamba baye eenkolweni, bayokufundisa abentwana ngokuphepha komlilo nobungozi bakhona bese

Iqakatheke ngokuthi umlilo uyeqa ungagcina umtjhisile naye loyo ocima umlilo begodu umlilo uyingozi, kumele bambathe bazivikele nabo.

Kufanele ubabize nasele ubhalela kuwulawula, nawubonako bona lo wona angeke uwukghone.

Bakghona ngokubona ngokuqala izinto ezikhona ngaphakathi ezitjhileko namkha bakghona ngokunukelela into enukako lapho emlilweni ukuthi yinto enjani.

Iye, kungalumatha kutjhe.

Kungafanele bona umuzi nomuzi ube nebhodlelwana lesicimamlilo, ukwenzela bona nakutjhako ngendlini akghone ukucima msinyana, umlilo ungadluleli ngakamakhelwana.

Kufanele bakhwele ngamasicimamlilo la amancani evane bawaphathe. Kunamanye evane bawabhebhule, mele bakhwele ngawo bayokucima umlilo.

Ngelokobana nawubona bona umlilo uvutha ngamandla angeze wakghona ukuwucima urhabele ekoloyini, ugijimele ukuyitjhiftela ngaphandle kwejarida, ukwenzela bona ingabanjwa mlilo.

Kukuthi bathambise iingubo, zibemanzi chi, bazimbese ngazo. Yoke into ebakiyo bayithele ngamanzi ukwenzela bona umlilo ungafiki khulukhulu eduze nabo.

Lisizo lokobana babize amaphoyisa namkha babize woke umuntu oseduze for

Awa, awukavumeleki.

Ngingamkhalima ngokuthi ngimtjele bona iintambo lezi azihlanganisako nange zingathola amanzi, kuzokuthuthumba kuvuthe indlu yakhe yotjani.

Kungebanga lokobana igezi yathola amanzi ithuthumba ukudlulela khulu, kuzoba mlilo omkhulu.

Usenza ngokobana ikoloyakho ungayijamiseli eduze nalapha kutjha khona izinto ngobulula.

Kukobana ebhesini yakhe kuhlale kunebhodlelwana lesicimamlilo qobe lilanga or qobe yinyanga.

Ungalima indima yokobana babize abantu beencimamlilo, babize ama-meeting, bazokutjela abentwana ngobungozi bomlilo bona umlilo awudlali, uyingozi.

Imikhukhula lizulu elikhulu elikhamba nomoya, elikhukhula yoke into, livuthela kwasa.

Iinkhukhula ziba lapha kwakhe khona imizi eduze namanzi, amanzi amanengi njengemilambo so. Lapha imizi yakhona ingakayakhelani, lapha kunganamithi khona.

Kungaba nengozi khulukhulu, kungaba nengozi.

Kuqakathekile bona nibase emtholapilo.

Uhlangulwa kukuthi kutholwe aboflayi abaphapha phezulu, bazokwazi ukumsiza.

Kumele uphathe ifowunu ene-battery elaneleko, uphathe namanzi, uphathe nephepha ne-ball pen ukwenzela bona nawubanekinga, ukghone ukubhadela phasi uliphosele phasi iphepha lakho.

Kufanele athwaliwe asiwe esibhedlela esiseduze, i-ambulensi izamthola ngakhona.

Kumele ubhadele ngurhulumende.

Iye, ingasiza khulu.

Iye, kufanele bakatelelwe.

Awa, ngithi ayisinjalo lendaba.

Ngicabanga bona yimvelo.

Ngingabaqhazela ngithi mitjhoga ekuvikelako bona ungabi nomntwana.

Awa, akusizi, akusizi.

Mina ngithi iye, ziyawabanga amanye amagulo.

Iye, ngicabanga njalo.

Iye, kwesinye isikhathi bangakuvalela, bangakufulathela.

NguZimu yedwa owaziko, nguZimu,

Ngezokuthi nawubhalelwako uyakghona ukuthola isizo kwabanye.

Uyokuzuza ngokuthi uthole lokhu okufunako.

Kuyisiza ngokuthi awubi nomntwana kuleso sikhathi wena ongasifuniko.

Ngeyokobana iinkhandelambeleko kwabanye abantu ziyabavala, zibavala yoke into emzimbeni. Igazi alisaphumi zona, liphuma liyaqina.

Awa, azibizi khulu nokho endaweni yangekhethu.

Umbono wami awutjho neksi, uthi koke kulungile.

Awa, angeze bazisebenzisa.

Madorhodera namkha manesi bangetlinigi ekufanele bakhuthaze inthandani bona zithathe iinkhandelambeleko namkha mindeni yabo.

Kumele ngilise ukuhlela.

Sidlula ngokuthi omunye nomunye kufuze azitjheje yena umzimba wakhe.

Akghona ngokuthi akukghonakali ukuthi kutheleleke izinto ngaphakathi komzimbakhe umuntu wengubo. Abamba ama-sperms ngaphakathi kwama-condom.

Kubangelwa ngokungalandeli umthetho wokusebenzisa iinkhandelambeleko zakho.

Ngewokobana uzokuba nomntwana ungakalindeli, ungakazimiseli.

Kumele nidlule ngokuthi nilalele abodorhodere khulukhulu.

Ungamthoma ngokuthi umtjele ngendlela umthanda ngayo bona umfisela okuhle kangangani epilwenakhe ngaphambi kobana abesidisi.

Ngeyokobana ematlinigi kube neenkhandelambeleko zesintu nakhona.

Kungabasiza khulu abafundi.

Mirorho, makhabitjhi, mazambana kanye nama-fruits, ama-apula namabhanana.

Ubona ngokuphathwa yihloko, umzimba uyehla, uba nesiyeziyezi, uphelelwa mamandla.

Ngewamatliniga azijameleko, ama-private hospital.

Iye, zikhona.

Kungabengelwa kungakafundi, kungazi iinhlahla.

Kubangelwa kuthi ezinye zazo ziyabalapha abantu, ziyabarhelebha tle.

Iye, ngicabanga bona kungaba nomehluko.

Kubangelwa kukuthi babona imali iyinengi e-South Africa begodu abantu bagula ngobunengi.

Kungebanga lokuthi izinto ezinengi abasakghoni ukuzenza, amathambo wabo sekaluphele ingakho-ke badinga ukulekelelwa.

Ngibona ukuthi umuntu olupheleko kumele uhlale uqalane naye, kwesinye isikhathi uyazimotjhela kumele uhlale uvase iingubo, kwesinye isikhathi uyagula kumele nihlale niphethe imali, imali ayibikhona kanye-ke abantu abalupheleko banekani.

Ingabasiza ngokuthi ibalekelele ngezembatho. Ibalekelele ngalokha nakunentonyana ebangabarhelebha ngayo, njengokuhlwengisa ngendlini, ukuvasa iingubo ukuvasa iimpahla zabo, kwesinye isikhathi ibalekelele nangama-fruits ukuthi bakghone ukupha umguli.

Ngokuthi bakulekelelwe ngeensetjenziswa zakhona ezinjengama-safety, banikezwe amandlavo, banikezwe izinto sokulumaga ama-maski bahlale bahlwengekile.

Kungebanga lokobana abalingani nathi begodu bakhulu nakithi, umuntu omkhulu uyahlonitjhwa ukuze ipumelelo yakho iphumelele.

Iye, bayafika balirhelebho khulukhulu emphakathini, basilethele amapillisi. Baqinisekise bona sihlala siphephile.

Umraro kungaba kukuthi bayosakha kuphi isibhedlela nakunjaya, bayosakhela ndawana kuphi ingomba izindlu zakhona zimaqupha azikahlalelani i-space esinengi asikabi khona.

Ungararululwa kukuthi iinkoloyezi nazikhambako jemdele zikhambe nenye nezinye zemveni zamapholisa namkha ama-security azokugada iinkoloyi zabo lokha nabadila ngokurhelebha abantu.

Amazizo wami ngowokobana mhlambe babalekela ama-line amanengi kilezi iimbhedlela thina esizikhambako. Kanye-ke babalekela nokuthi basaba ukuthi bangathi nabajame i-line elide lapho kutholakale kuthi isihlahla ebasifunako asikho. Kanye-ke kilezi ezizijameleko akwenzeki bona ungasitholi isihlahleso.

Isisombululo kungaba kukuthi umuntu lokha nakafuna irhelebho le-ambulensi athome afowunele ngetliniga namkha afowunele esibhedlela esiseduze naye bona simu-onganayizele i-transport ye-ambulensi. Lapho-ke kulapho i-ambulensi izokghona ukusuka khona uyokuthatha isiguli lesi, kuphephile lo.

I-HIV it's a Human Immune Virus ngenye i-virus namkha ngelinye igulo elikungena lokha nawulele abantu ababili nabalele ndawonye tholukuthi omunye une-HIV positive, i-HIV yakhona itholakala ngokungenana kwamagazi asilaphazekileko.

I-AIDS ngenye nayo iqitjhe ifane ne-HIV. I-AIDS yona ukungena ngokuthi uthintane nomuntu onegazi elifeyila, tholukuthi igazi lakhe line-virus igazi lakhe lingangena ngokuthi umuntu abenesilonda lithintane nesilonda sakhe lithinte lapha kuphume khona igazi bese nawe iyakungena.

I-HIV and AIDS uyithola ngokuthi lokha nawulele nomuntu onegazi elifeyila namkha nawuthintene nomuntu onegazi elifeyila, amagazi wenu ahlangana.

Mlayezo wokobana nawuzithole bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS akusibo ubujamo bobuphilo bakho lobo, ipilo ayipheleli lapho, rhabela ngemtholapilo bayokurhelebha uthole imitjhogakho uziphuzele yona, ipilo ziyaraga iyaphambili.

Ngewokobana aqinisekise bona usela amapilisi wakhe ngesikhathi begodu ahlale asela amanzi amanengi.

Bangaziphephisa ngokuthi basebenzise ama-protection, basebenzise ama-condom begodu abanye babo bangasela namapilisi amanye abizwa ngokuthi ma-PrEP.

Ngezokobana babafakele iinkontirini. Iinkontiri ezinganayo imigodigodi ama-pothole.

Iye, ngicabanga bona lokho kungayiphungula imijeje emitholapilo. Abantu angeze basajama ama-line amanengi, angekhe kusagcwala khulu emtholapilo, abantu bazokusizeka msinyana bese bakhululeke

Akekho umuntu ekumele asoliwe ingomba woke umuntu ozemtholapilo uze ngeenhlungu naye ufuna ukurhelejwa njengaye lo ogcine sele awile akekho umuntu ekumele bambeke i-blame.

Ingomba iimbhedlela ezingeqadi azihluphi khulu. Iimbhedlela ezingeqadi zikusiza msinya ngokurhabekileko ngombana uyokukhipha imali.

Ziimbhendlela ezi-private lezi ezizijameleko. Iimbhedlela lapha uyakhona ukhiphe imali namele bakurhelebhe sibhedlela lapho kungagcwali khona abantu abanengi khulu.

Awa, abasathathelwa ehloko, abasabathembi akusekho umuntu obakholwako lokha nabakhulumako ingomba abantu sebasaba khulu izinto abanye babo sebatjelana amanga.

Awa, akukafaneli bona zifakwe emtholapilo iinhlahla zesintu ingomba abanye abakhambelani nazo iinhlahla zesintu, bazokuya njani emtholapilo nabathola bona kuneenhlahla zesintu, akekho umuntu osazokuya emtholapilo.

Iye, ezinye zazo zingakulapha ukugula ukugula kwamalanga la, kodwana azisizinengi ezingakulapha ukugula kwamalanga la ngomba okhunye ukugula kufuna amapillisi, okhunye ukugula ngokugula kwesikhuwa kufuna bona mdele uhlolwe ngeemtjhini ayi bona uthole isihlahla sesintu.

Ungabakhuthaza ngokuthi ubatjele bona iinhlahla zesintu zibaluleke kangangani. Iinhlahla zesintu zisebenziselwani, babatjele bona ukugula oku-so kumele kuthole isihlahla esi-so. Lapho-ke abantu bazokukghona ukuberegisa iinhlahla zesintu begodu bazethembe.

Awa, angikhumbuli ngizwa bona ephasini lekhethu kunehlangano eyenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko enarheni yangekhethu lapha mina

Ngeyokobana kuhlangane amakhosi nomphakathi bakhulumisane nayo indaba le, yokufakwa kweenhlahla zesintu emtholapilo kukhulunywe bona ziqakatheke kangangani. Kuqhazelwane bona zilapha ini, zilapha njani nokuthi kuzokusebenziswana njani.

Awa, kufanele zihlale emabhodlelweni azikwazi ukuphothela njengeenhlahla zenyanga abanye abantu abakhambela unayo into enjalo. Kumele ziphuthelwe zihlale ngemabhodlelweni njengeenhlahla zematliniki namkha njengeenhlahla zeembhendlela.

Awa, akukafaneli akukateleli kufuze bafundise laba ebathwasileko, laba abaneemphepha zabodorhodere bese bayathwasa nokuthwasa napo abantu kumele bafundiswe ngeenhlahla zesintu, ukwenzela bona bakhambisane nemitholapilo yakhona.

Iye, ngibona bona mele barhelebhane abodorhodere nabelaphi bezendabuko, ngokugula obukhunyokhu ingomba nawumumuntu angeze wazi yoke into.

Awa, kungaba kumbi khulu lokho ingomba iyokuthatha ilanga loke. Into yendawula ithatha ilanga loke. Ithatha nokuthi bazokusolo bakutjela nangomndeni bakutjele nangani kanti wena-ke uze ngokugula nje into encani. Abantu bazasolo bajame imijeje emide.